U-Wi-Fi ubaluleke kakhulu u-Wi-Fi. Sikhuluma nje ngiyakwazi uku-apply-a, sikhuluma nje iy'ndaba ngiyazazi ukuthi, eNingizimu Afrika kwenzakalani noma phesheya komhlaba. Kubaluleke kakhulu ukuthi i-Wi-Fi sibe nazo kuzo zonke iy'ndlela zethu emalokishini nasemakhaya futhi singakhohlwa yonke indawo ngoba ulwazi alupheleli elokishini kuphela. Luyafuneka nasemakhaya, luyafuneka naseGoli, lufuneka yonke indawo.

Ukuhamba kukagesi kuphazamisa iy'mfundo zami kakhulu, ngendlela ukuthi angisakhoni ukuchubeka ngokuqhophelelo ukufunisisa ngolwazi oluthize lwey'ncwadi zami. Bengithembe kakhulu ku-Wi-Fi. I-Wi-Fi ingisiza kakhulu ngokuthi ngenze loku bakubiza nge-research. Ngithembe u-Wi-Fi ukuthi kungincede kakhulu ngey'mfundo zami kodwa ugesi uma ungasekho kanje noma ugesi noma uhamba ngibuyela endleleni endleleni yakudala, ngithathe iy'ncwadi zami, ngithathe ukhandlela ngifunde. Nanoma yonke loo nto engizobe ngiyifunda izabe ingekho njengaku-Wi-Fi kodwa loko okuncane engikudobhayo kuyasiza.